Atjhe, Tjhehe. Ha se ntho e lokileng eno ka baka la hore rona moo Afrika Borwa, ha re na dintho tse ngata. Re na le tsona, empa re di isetsa ho baahi ba ka ntle kwana .

Ntate, ke tlile mona ke tlisa tletlebo ena. Ntho eo nrekiseditseng yona airtime e hana ho kena data e, e hana ho kena. Empa ne ke kopa o shebe mono hore e kentswe neng? Founung e feng?

E ka se be bothata hobane network-e e kgona ho ananela batho ba mashome a mabedi ho ya tlase. E tla ba bothata ha e ba batho bana, kapa network-e e ba tlase.

Ka taba eno. Ee, ke ile ka lo tletleba. Ba njwetsa ka taba ya hore bona ba ka, ba tlatla ho nna ha se ba qetile. Ba re ba deal-a le di-case nyana tse ngatanyana. O tjhong mthweno ba re, e tsamaya ka lenane.

Ha e le jwalo, ka tjhelete ya ka ya pele nka lo ithekela solar ena e rekiswang ka makgolo a mabedi a diranta.

Seyalemoya sona se bohlokwa haholo maphelong a rona hobane se re tsebisa dintho tse ngata ka taba ya dipolao, ditaba, di-music tse ntjha tse keneng, le dibini tsa teng. Hobane motho a tlabe a hasa mono, o tlabe a re jwetsa banabeso pina ena ke a mang-mang, mang-mang a hlahang kae-kae, kae-kae, kae-kae. E ntjha e ntshitswe ka letsatsi le tjena le le tjena.

Ke motho a dulang a ituletse ka tlung. Ha se motho a ratang marata, ha se motho a ratang seterata, ha se motho le social media. Ke motho a ratang ho dula a ipalla dipale, ho shebella music, ditori.

Setjhaba ke ne ke le tsebisa ka hore mmuso mane o so kentse Wi-Fi moo. Wi-Fi ena e tla sebetsa tjena, e tla fa motho emong le emong monyetla wa hora tse pedi hore ae sebedise Wi-Fi eo. Ha e qala feela e hlaha o so ntso oe sebedisa, e se ntse e bala metsotso. A nto after dihora tse pedi, e tla itima ka boyona. O so tla ba le monyetla o mong wa ho fumantsha Wi-Fi eo ka hosane.

Ba hlahellang marangrang ana, nthwe nngwe le enngwe ha e hlaya ba e etsa metlae. Le ha eba ntho e tla o susumelletsa lefu, bona ba e etsa metlae.

Tjhe bahaisane, tharollo ke hore re ye ho lekhanselara lena la rona. Re fihle re mo jwetse tletlebo ena ya rona. Ha eba ha kgone ho re thusa, re tla tlameha hore re ye hodimo ho batho ba hodimo hore re fumane thuso ho tswa ho bona.

Tjhe motswalle wa ka, dilemo se di ile. Ba bang ba rona se re sebetsa masiu. Ha re kgone hore re be le nako ya hore ke founele motshehare hobane motshehare oo, ke nako yane e tlabe ke robetse ka yona hore ke itokisetse ho ya mosebetsing bosiu.

A tseba mosuwehlooho ho nahane mabaka a mang. Ho na le nthwe nngwe e bitswang generator tjenana. Nthwenono ha mollo o wa, o so ntso o phahamisa mollo ebile e sebetsa ka ona nako eo. Ke nahana ho ya ho mosuwehlooho ke mo hlalosetse ka nthwena. Nthwena ha e ture hakalo hore mosuwehlooho a ka se kgone ho e reka.